Dikolo di ka tokafatsa boitekanelo jwa bana, ka thuto ya phepo ka go kopanya mananeo a tseneletseng, a rotlwetsang mekgwa e e itekanetseng ya go ja, go tlamelana ka dijo tse di nang le dikotla le go akaretsa tirisanommogo ya baagi, e e ka amang botsogo jwa baithuti ka kakaretso, boitekanelo jwa bone le go dira ga bone sentle mo dithutong.

Bana ba ka nna ba tlhabiwa ke ditlhong go ja dijo tsa sekolo ka ntlha ya go tlhoka maitseo mo setšhabeng, dijo tse ba di ratang, kgotsa go tshwenyega ka go bonwa ba sa kgone go duela dijo tsa ko gae, ba ba ka ja tsa ko skolong. Go tlhokegisa tlhokego ya gore dikolo di rotlwetse go akaretsa le seriti mo mananeong a bone a dijo.

Batho ba ba nang le bogole ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le go sotlakakiwa ke bana, ka fa ba leng ka teng, mme go sengwe, ra tshwanela ke go ruta bana gore motho ga a le segole ga kgone go itirela.

ya go tshwana le STI, le lebolelamading. Ba tshwarwa ke malwetsi ao ga ba tsamaya ba robalana le banyana, mme ba sa dirisi kgotlhopo.

Re ne re nna sekgala se se ka na ka, di-meter-a dile nngwe le halofo, gore re se ke ra atisa bolwetsi bo. Seno se ne di thusa gore re se ke ra tshelana ka bolwetsi kgotsa ra bo atisa, gore re kgone go babalesega le go tshireletsega.

Dijo tsa sekolo di thusa ka go naya bana dikotla, dijo tseno ga re di apeye ka gonne di apeiwa fela, re apela bana gore ba kgone go ja mo sekolong, gore bana ba se ke ba bolaiwa ke tlala mo sekolong, ka gonne fa ba ka bolaiwa ke tlala mo sekolong, bana ba tlile go tshaba sekolo ba nna kwa gae ka gonne ga go na dijo mo sekolong. Dijo tseno di thusa bana gore ba kgone go ja, bana ba kgone gore, bona di botlhokwa ba dijo tseno le go ithuta sentle kwa sekolong ntle le mathata ape.

Batho ba ba dirisang ditulo tsa maotwana, ba tla tshwanela ke go dirisa ditulo tsa maotwana tsa segompieno tsa technology e e kwa godimo, e e tlileng go ba letlelela gore ba kgone go tsamaya mo di tseleng tse di siameng.

Metswedi ya tshedimosetso ya internet-e, enale seabe se se golo ka gonne, ba botsa batho dilo tse di seong gore ba kgone go reka dilo tsa bone, se o ke molato o mogolo thata ka gonne batho ba reka dilo tsa bone ba naganne gore di tlile go dira se bareng se ya se dira, mme se sa dire jalo.

Bolwetsi ba HIV, ke bolwetsi bo bo sa alafegeng mme bo na le dipilisi tse di ba thusang gore ba okofatse bolwetsi, ke dipilisi tseo, tse di ba phidisang, gore ba nne le bophelo bo bo telele.

Ke tlile go ba letsetsa , ba tle go nthusa ka tshoganyetso ke ba tlhalosetse gore go direga eng ka bonako nako gore ba tle ba kgone gong thusa santse nako ele teng, pele fa molelo o ka ata.

Fa o ka ima o sa ikaelela o tshwanna ke go ya tleliniking, fa e le gore o batla gonna le ngwana o, o kanne wa ima go fitlhela o pepa, mme fa o sa mmatle, o kgona go montsha, ke ditsela tse dintsinyana tse di ka dirang gore batho ba ime ba sa ikaelela, go tshwana le go robalana ntle le tshireletso, go robalana le nole bojalwa, mme le go robalana o se.

Badiri ba tsa boitekanelo, ba amiwa thata ke gonna le batho ba ba ntsi, ka gonne ba tshwanela ke go ba thusa, mme fa e le ba bantsi, ba nna le kgatelelo ya maikutlo ka fa ba tshwanela ke go sianela kwa le kwa, gore batle ba kgone go thusa batho ba botlhe ka nako e le nngwe, mme seo, se ba direla gore ba nne le kgatelelo ya maikutlo le gore ba tlhomamisetsa, ka gonne kwa bofelelong, mo gongwe, ba nna le kutlwelobohloko fa ba sa kgone go dira, go thusa batho ba bangwe mme ba bangwe ba ba thusa. Seo se ba direla gore ba nne le kgatelelo ya menagano.

Mokgaolong ya me, segolosetonna mo kennang fa teng, kwa tleliniking ga gona diambulense, tleliniki ha e bule letsatsi lotlhe, fa enna motshegare ya tswala. Re ka tokafatsa seno, ka gore tleliniki ba e bule go fitlhelela bosigo gore batho ba tlogele go kwa kgole, fa ba tlhoka thuso ya potlako, gore batho ba kgone go bona thuso ka pele, ntle le go batlana le koloi ya go ba isa kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking enngwe e e ka fa ntle le motse wa rona

Ba bantsi ba boifa go ya tleliniking, fa o lwala thata, ka gonne kwa tleliniking, fa ba tlile tleliniking ba ema sebaka, mme fa ba lwala ba na le bokoa mo le mo, bo bo rileng, mme se no se dira gore fa ba lwala ba sa ya tleliniking. Fa ba sa ye tleliniking, ba nna le bokoa bo bo feteletseng mo mmeleng, ka gonne ha ba ye go itlhola gore e ka ba matsapa a ka nna kae, kgotsa ba ba neye dipilisi tse di ka ba thusang go okobatsa bolwetsi jo bo bo tswereng.

HIV ke mogare o tlhaselang masole a mmele, fa AIDS e le kgato e e tsweletseng thata ya tshwaetso ya HIV, e e tshwaelweng ka go senyega thata ga masole a mmele. Kalafi ya go sa le gale, ka kalafi ya, , e ka laolang HIV, ya tokafatsa boitekanelo le go thibela AIDS. Fa maano a thibela a akaretsa mekgwa e babalesegileng ya tlhakanelodikobo, go dira diteko ka metlha le go thibela HIV, pele ga go tlhagelela.

Batho ba leta lobaka lo loleele, kwa dikokelong tsa puso ka gonne batho e be e le ba ba ntsi, mme batho ba ba thusang e be ba le bonnye, seo se baka gore batho ba se nne le kgotlelelo ya go ya dikokelelo tsa puso. Go ka diriwa, dilo tse mmalwanyana gore batho ba se nne lobaka lo loleele ko tleliniking, go tshwana le go thusa batho ba malwetsi a farologaneng go ya ka dikgotlwana. Ba bolwetsi jo bo rileng, ba thusiwe ke batho ba ba rileng, ba bolwetsi jo bo rileng ba thusiwe ke batho ba ba rileng, gore line-e e fokotsege.

Fitlhelelo ya ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo, go sa le ga le e ka tokafatsa taolo le thibelo ya malwetsi a a sa foleng a a ja ka bolwetsi jwa sukiri, le kgatelelo e e ko godimo ya madi, ka go tlhatlhoba ka nako. Dithulaganyo tsa kalafi tse di itebagantseng le motho le go ela tlhoko ka metlha, mme kwa bofelelong go fokotsa mathata le go tokafatsa boleng jwa botshelo.

Tirisanommogo eno e ka sologela balwetsi ba ba nang le maemo a sa foleng molemo, ka go ba tlamela ka tlhokomelo e e tseneletseng, e e golagantseng le go kgona go bona dikalafi tse dingwe, mme ko bofelelong, e ka tokafatsa diphelelo tsa botsogo, go tokafatsa maitemogelo a molwetsi le go oketsa boitekanelo ka kakaretso.

Ka pono ya me, melemo ya setso ya thusa go phephafatsa mmele, go tlosa madimabe ka gonne, madi a na le go ipopa mo mmeleng, mme fa o nwa ditlhare tseno, di thusa gore di kgone go tlhatswa madi, gore o tlose madimabe, seno se thusa thata gore mmele wa motho o nne o itekanetse, ka pono ya me.

Dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikolong, ba rarabolola mathata a go latlha dijo ka go apaya dijo tse di lekaneng kgotsa ba oketse nyana dijo tse di lekaneng gore bana botlhe ba kgone go ja kwa sekolong, tse di salang ba di tsholela bana le malapa a dikobodikhutswane kgotsa batho ba ba apaya ko skolong ba di tsaya tse di setseng, fa e le tse dinnye, fa e le tse dintsi ba tla tsholela bana gore ba je ga sekolo se tswa.